Ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa ḓivha ku shandukiseaho kwa masheleni uri kha shango ḽino masheleni o imisa hani na kha shango ḽanga. Zwino hezwi u tshi kho enda na mashango u tea u enda wo thoma wa ḓivha uri heḽo shango ḽine nda kho ḽi endela ḽo ima nga nḓila ḓe sa masheleni, fhedzi khari u tshi ṱoḓa u shandukisa masheleni au kha dzi rannda u a isa kha dollar. Mashango ane u tea u endela ndi mashango anonga vho America, America ndi yone shango ḽine ḽa shumisa dzi dollar kha zwa dzi tshelede.

U ya nga ha nṋe ndi vhona forex hu u shandukisa ha tshelede u ya nga mashango o fhambananaho kanzhi zwi dzhiela u ḓi u ḓi wana hu na mabindu nga ngomu u ḓi wanu na dzi bannga na vhathu vhevha vhane vha kho nyaga u alusa dzi tshelede dzavho. Forex i ṱoḓa u tshi ḓivha ikonomi ya shango ḽine wa dzula khaḽo uri u kone u ḓivha uri rannda kana tshelede ya kha shango ḽine une wa dzula khaḽo i khou tsa kana i kho gonya naa nga nḓila yo raliho ndi hone u tshi ḓo kona u ḓivha uri tshiimo tsho imisa hani kha forex.

Ndi vhona zwi songo fanela na luthihi uri muthu a tshimbile o fara gwama ḽi re na masheleni musi a tshi endela manwe mashango, ngauri tsho thoma vhugevhenga vhu kha shango ḽiṅwe na ḽiṅwe. U nga si ḓivhe uri hune wa kho ya hone u ḓo ṱangana na mini, zwino uri u tsireledzee masheleni a muthu a tea u dzula a banngani u si dzule o fara masheleni manzhi manzhi gwamani kana a kha iwe. U tea u dzula wo i vhea banngani uri namusi ma mafobvu a tshi ḓa kha iwe vha si wane masheleni awu, vha ḓi wane zwezwo zwiṱukuṱuku zwine wavha nazwo. Fhedzi masheleni awu avhe o vhulungeya. Khari u tshi tshimbila wo fara masheleni tshifhinga tshoṱhe ndi zwinzhi zwine zwa nga itea u nga ḓi wana na u xedza u tshi vho xedza.

Musi muthu a tshi ṱoḓa u ita khumbelo ya masheleni ndi zwinzhi zwine muthu a tea u zwi u zwi ṱalifhela kana u zwi thanyela. Musi muthu a tshi kho ṱoḓa u ita khumbelo ya masheleni kana forex exchange u tea u dzula u na maṅwala awu o teaho tshifhinga tshoṱhe kana ndi nga ṱo i vhidza uri ID u tea u ri dzule u na ID yau tsini na masheleni awu a tea u dzudzanyea nga ngona banngani, ndi uri u tea uri tshiṅwe na tshiṅwe u tshi tshimbidze nga nḓila yo teaho uri u si ḓi wane u tshi khou dzhena mathadani.

Musi u tshi ṱoḓa u ita khumbelo ya masheleni awu kana u shandukisa masheleni awu u nga ya dzi banngani kha dzi bannga dzo nonga Standard Bank u nga kona u shandukisa masheleni awu hanefho, ṋamusi wa nga ya a ABSA vha nga ḓi thusa kana wa ḓi wana wo ya First National Bank kana ri nga ṱori FNB wa ḓi wa, ṋamusi wa nga ḓi ya capitec u a ḓi i wana thuso ya u shandukisa masheleni awu zwino zwi sumba uri bannga dzoṱhe dzi nga kona u thusa uri shandukise masheleni awu.

Bannga dzine dza nga u nekedza nḓivho nga ha forex u nga ya kha bannga yo no nga Nedbank. Nedbank ina ina hune ya kona u thusa vhathu vhane vha khou ṱoḓa thuso nga ha forex ya vha ṱalutshedza na u vha gudisa. Huṅwe u nga ḓi wana u tshi khou ya ABSA vhu nga nayo ABSA i na maitele awo o kona u gudisa vhathu vhane vha ṱoḓa u guda nga ha forex. Huṅwe u nga ḓi wana u tshi khou ya standard bank standard bank nayo ya ḓi thusa vhathu ngo vha ṋekedza nḓivho ya forex, tshiṅwe kana iṅwe bank u nga ḓi wana hu yone FNB. FNB nayo i ya ḓi thusa vhathu ngo vha ṋekedza nḓivho yo katela na yone capitec capitec nayo i ya ṋekedza vhathu nga ha nḓivho ya forex ya ḓivha thusa henefho na henefho hu ne vha si ḓivhe.

Forex i na ndeme khulwane kha shango ḽino ḽa Afurika Tshipembe forex i thusa mabindu uri a kone u ima zwavhuḓi i ḓi dovha ya thusa na kulimele kwa ikonomi yashu uri i khwinifhale. Forex i a kona u khwaṱhisa rannda uri i vhe na maanḓa kha dzi kha maṅwe mashango na kha dziṅwe tshelede dza maṅwe mashango. Forex i ḓisa tshelede kha ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe nahone i ḓi dovha ya thusa mabindu uri a aluwe nga nḓila yo teaho.

Ndi ngoho vhathu vha na vhuṱanzi vhunzhi nga ha forex vhanwe vha ḓo ḓi vhudza uri u khou ḽiwa tshelede dzau vhaṅwe vha dovha vha u ḓivhadza uri u ḓivha u kho vhulunga masheleni awu vhunga a tshi nga vhuya nga manzhi. Fhedzi tshihuluhulu tshine wa tea u ḓivha nga ha forex ndi uri u tea u i dzhia sa mushumo wa vhukuma u ḓi nekedze tshifhinga tshawu musi u tshi ya khayo nahone u vhe wo thoma wa ita ṱhoḓuluso nga ha ikonomi ya shango u si soko dzhena wa sokou panga tshelede yawu vhunga zwi khakhathi. Forex i ṱoḓa muthu o no ḓivha nga ha kuimele kwa ḽino shango uri ḽi kho tshimbila hani.

Kha re wo ṱangana na thaidzo ya mavemu a ne a ṱoḓa u thanyela kana ane a ṱoḓa u dzhia masheleni awu kana kha ri wo ṱangana na tshiimo tsha uri u dzhielwa masheleni awu nga mavemu e avha o u fulufhedzisa uri a ḓo u shandukisela masheleni awu. Tsho thoma thoma kana tshihuluhulu ndi uri u ye mapholisani u yo vula mulandu wo dzhielwa tshelede mapholisa vha nga kona u shumana no sedzana nae hoyu muthu we a dzhia masheleni awu. Tsha vhuvhili ndi uri kha re ṱhamusi wo shumisa bannga na hoyo muthu u sendelana masheleni kana u pangelana haneyo masheleni ndi uri u tea u ya banngani yau wa yo ṱoḓa mabambiri a vhukuma hoyo muthu kana madzina vhukuma a hoyo muthu uri u kone u mu wanulusa uri ndi u pfhi nnyi ndi muthu wa gai.